Umngcwabo endandikhe ndaya kuwo wandothusa, unyana kamalume wam owayengcwatywa apho kwaziswa umzimba wakhe ekuseni. Xa sele simjonga umzimba wakhe safumanisa into yokubana endaweni yokuba kuziswe indoda kuziswe ibhinqa. Sakhwankqekiseka ke ngulo mbono kwanyanzeleka into yokubana aphinde ujikisiwe umzimba kanyana kamalume wam. Yathatha ixesha ke loo nto silindile. Yandothusa kakhulu ke le nto yokungakhathali kulo mngcwabo.

Ndicinga ingadlala indima enkulu kakhulu kuba okokuqala into eza kubaluleka kuye yinkcubeko yabantu bakuthi. Ukukhuthazo kulimo ukwenzela uba abantu bavuke bazenzele, balime izityalo khona ukuze bahluthe okanye bathengise. Ubumbano kulutsha elibumba ngemidlalo yemveli. Amantombazana namakhwenkwe bephuhliswa kwimidlalo yezemveli nazo zonke izinto ezininzi.

Kubalulekile ke uba ugqirha ingakumbi ezilalini akwazi ukuthetha ngesiXhosa, kuba phaya ezilalini kukho abantu abadala abangazange baye esikolweni abangakwaziyo ukuthetha ngolwimi lwesiNgesi. Kuloko ke ngoku kubalulekile ugqirha akwazi ukuthetha isiXhosa khona ukuze akwazi ukunceda ngokupheleleyo abantu abadala abangakwazi ukuthetha ulwimi lwesiNgesi. Bancedakale kakuhle baphume bexolile nabo.

Ndicinga eyona nto ibenza babekwe ibala yinto yokubana esi siNgesi sabo kaloku, khumbula sibasa kwizikolo ukuze bakwazi ukubana xa besemisebenzini bakwazi ukuphangela kakuhle, kodwa bona suke bangalwazi ulwimi lwabo lwesiXhosa lwesiNtu, bathi sele besemakhaya bathethe isiNgesi. Khumbula ke emakhaya kunabantu abadala abangazange baye esikolweni. Yiyo ke loo nto ibangela into yobana bababeke ibala abantwana abathetha isiXhosa , isiNgesi ngaphezu kwesiXhosa.

Kunzima kakhulu ukungafumani sithuthi esithembekileyo apho uya khona, kuba kwanyanzeleka ukuba sihambe umgama wee-kilometres ezintlanu sihamba ngeenyawo ukuze siyokufikelela apho izithuthi zifumaneka khona. Ayikho lula ke loo meko, uhamba amajingi qhiwu, ukhulula izihlangu, ufike umthuqwasi apho uya khona. Ayiyo meko ilula ke le nethandekayo.

Iimbongi zomthonyama kwinkcubeko yesiXhosa zidlala indima enkulu. Indima yokuhlonipha umntu ngokwesakhono sakhe, indima yokuhlonipha umntu ngokwemisebenzi yakhe. Indima yokuhlonipha umntu athi nokuba ebengaziwa ngezakhono zakhe azenzayo kwindawo ahlala kuyo, atsho aziwe kuluntu jikelele nakuluntu olungaphandle kummandla ahlala kuwo, ngenxa yembongi yomthonyama.

Kufuneka unazo ibhondi, beads, unaso isikere, unayo intambo yokudibanisa, unayo i-glue, unayo nephetheni yokwenza i-beadwork, intsimbi leyo ufuna ukuyenza.

Ilobolo kum yintsingiselo yayo ibaluleke kakhulu kuba kukudityaniswa kwala makhaya omabini. Ngokwezinyanya ke kukubonakalisa ukuba umzi wakowenu uhloniphekile. Kukubonakalisa ukuhlonipheka kwentombi nokuba nexabiso kwentombi kananjalo, ukwenzela into yokubana kungabonwa sowukumzi wakulomfana. Ixabiso libalulekile kwintombazana, ingakumbi kwinkcubeko yesiNtu.